Abagqugquzeli bomphakathi kubalulekile ukuthi baphile impilo yabo, futhi uma bekhipha into ekuthiwa i-content kuye kubaluleke ukuthi kube i-content yabo. Kubaluleke futhi ukuthi kube umbono wabo. Indlela yokukhulisa i-page lakho njengomqguqguzeli womphakathi ukuthi ube umuntu ophosta zikhathi ezifanayo futhi uzame ukuthi uvule amakhomenti ukhulume nabantu, ukwazi ukuthi ukhulumisane nabantu abakulandelayo ey'nkundleni zokuxhumana.

Ukuze abafundi abaphuma kubo bonke ubulili, amakhono, kanye namazwe bezizwe bemelwe ngokulungileyo kufanele ukuthi izikole zenze ucwaningo ngabo bonke ubulili, amasiko abantu, futhi nangamakhono abantu. Futhi kubalulekile ukuthi nabafundi babuzwe, bangeniswa kule ngxoxo ukuze kuzotholwa ukuthi yini ebalungele, futhi yini engabenza ukuthi bamelwe ngendlela elungile.

Iqembu lami eliyintandokazi iBafana Bafana, iqembu lesizwe lase-South Africa. Cha, sebenze okuningi noma kulezi, kule minyaka edlule kungabonakali kodwa ngonyaka ka-twenty ten benza obukhulu ngokuthi uSimphiwe Shabalala abe ngowukuqala uku-score-ra igoli. Lokho kwangijabulisa kakhulu, futhi kwajabulisa nesizwe sonke seNingizimu Afrika.

I-online gaming ey'koleni isiza ekutheni abafundi bayakwazi ukuthi bafunde amakhono abalulekile ukuthi bakwazi ukuthi baxazulule iy'nkinga. La ma-game, noma imidlalo edlalwayo imidlalo esuke iphume nobunzima bakhona, futhi nama-challenges nama-obstacles akhona. La ma-challenges nama-obstacles enzela ukuthi ingane ikwazi ukuthi izixazululele yona iy'nkinga zayo. Futhi uma kukhona la efanele idlule i-level, kusuke kufanele ukuthi isebenzise umqondo ngokuphusile ngaphandle kokuthi itshelwe noma inikezwe lonke ulwazi.

Cha lapha, kube nomshophi wokuthi ingane ibithi iyabhukuda, kanti izogwiliza cishe ishone. Nale ngane ibisaqala ukufika esikoleni, ikhono layo lokubhukuda likangaziwa. Kubalulekile-ke ukuthi ngaphambi kokuthi sifake izingane emanzini ajulile ukuthi sibone amakhono abo. Sikwazi ukubathemba ukuthi bangakwazi nokuthi bahambe bayobhukuda emanzini ajulile. Kodwa okunye okungenzeka ey'koleni ukuthi amanzi angajabuli nhlobo, kodwa abe amanzi athe ukuphakama, ukwenzela ukuthi wonke umuntu engagwilizi nezingane ziphephe njalo.

Cha, ikhona imidlalo engasetshenziswa ukuze kufundiswe iy'ngane, imidlalo efana no-Thirty Seconds, la ekumele khona uthathe ikhadi ubheke wonke amagama, ukuze abantu bawabambe kumele uchaze. Lokhu kungasetshenziswa njengecebo lokufundisa iy'ngane ukuchaza izinto futhi bakwazi ukulungiselela izivivinyo zonyaka.

Ngiyacabanga ukuthi usiko nosiko olukhona luyaye lufundise inhlonipho nothando. Kubalulekile-ke ukuthi abafundi uma behamba imidlalo namanye amazwe, nabanye abaphuma kwamanye amasiko ukuthi bathathe khona-ke lokhu okuluthando nenhlonipho.

Esikhathini esiningi izingane eziyaye zizingane ezilunge kakhulu kwezomidlalo, futhi ezinamakhono omdlalo, ziyaye zifunde ngakho ukudlala. Abantu abaningi, noma ochwepheshe bathi, kuney'ndlela ey'hlukile zokuthi umuntu afunde. Kunomuntu leaner. Lowo umuntu ofunda ngokuthi abe esebenza, noma egijima, noma ezivocavoca. Iyona ndlela akhumbula ngayo konke akufundile mhla kuvivinywa. Kube khona abafunda ngamehlo, ngokuthi bakhumbule ukuthi baboneni. Kube khona bafunda ngokuzwa, ngokuthi bakhumbule ukuthi bezweni.